Go fetoga ga tlelaemete, go ama pabalesego ya dijo, ditlhotlhwa tsa dijo, ka gonne maemo a bosa a fetoga, ka nako dingwe dijalwa dingwe ga di batle botsididi, kgotsa bo maruru bo bo tseneletseng. Mme tse dingwe tsa dijalo, ga di batle metsi a mantsi ntsi, jalo ka moo, balemirui le puso ba ka medisa kgotsa go lema, dijalo tsa bona mo lefelong le le sireletsegileng.

Stunning mo diphologolong, ke go kapa phologolo kana go e tshwara, e lo naya matsapa tshwanetse e tlhabiwe. Gore go diriwe jalo, ke ka morago ga tshokolo ya go kapana le phologolo eo.

Maungo a re fa boitekanelo thata, go thusa go re fa dikotla, go thusa dikarolo dingwe tsa mebele ya rona gore di nonofe, mme a ka tsenngwa mo dijong tse di na leng le dikotla, gonne maungo ke one a re fang dikotla ka dinako tse dintsi.

Temothuo ya diphologolo, e ama tikologo go ya ka mokgwa o di tshelang ka gona, mme go tlhabiwa ga tsona go na le seabe, mo go seno. Ee, go na le seabe, gonne go tlhabiwa fa diphologolo ke gore fa sejo se re kgonang go se ja, rona re le balemirui.

Go ya ka nna, balemirui ba tshela mo lefelong le le siameng thata, le le didimetseng, mme seo se ba na monyetla wa go gore ba dule nako e ntsi le balekane ba bona, ba gasaletse ka dilo di le dintsi, ba bontshane, ba bone gore khumo ya bone e tsamaya joang.

Go thapa badiri ba polase, go batla batho ba ba itseng mmereko. O ka se thape mang le mang ka gonne, o tshwanetse go naganela bokamoso jwa gago, gore leungo la gago le oketsege, o tshwanetse go thapa batho ba ba itseng tiro, ba ba seng botswa. Ka seo, o tshwanetse go thapa batho ba ba itseng tiro.

Ka kitso ya me, ke itse go nna le ngwao batho ba ba bidiwang dingaka, e le bone gantsi ba dirisang thata dilo tsa diphologolo, jaaka bo dinaka, matlalo. Mme ka seo, go tshwanetse go thapiwa batho gore ba sireletsa diphologolo tseo, ka nako tse tsotlhe, gonne seo se diga ikonomi ya rona. Motho o kgona go bolaya phologolo a rekisetse ngaka dilwana tseo, ka tlhwatlhwa e kwa tlase.

Puso e thusa thata ba temothuo, ka go ba tlhamela mafelo a babalesegileng go sireletsa diphologolo mo go fetogeng ga tlelaemete, gonne ka nako di le dintsi fa gona pula ya merwalela, diphologolo di le dintsi kana maungo, kgotsa dijalo, di a senyega. Mme puso e leka ka thata go sireletsa seno gore re seke sa direga, ke itse gore seno ke tatlhegelo e le ntsi thata mo molemiruing.

Go le gantsi fa go tla go nna mogote thata, re iponela komelelo ya lefatshe, mme balemirui ba tshwanetse go nna le metsi a bona ka nako tse tsotlhe, go efoga seo. Mme ba tshwanetse go nna le metsi a lekaneng, gore diphologolo di kgone go ungwelwa, lefatshe le se omelele, le balemirui ba tshwanetse go nna le metsi a bone.

Batho ba le bantsi ba itse gore temothuo ga se papadi, mme fa o e simolola, o tshwanetse go nna molala a laotswe, o tlhokomele dilo tsa gago. Mme fa pula ena, ba le bantsi ba boloka metsi a bone mo ditoromong, gore ka nako ya komelelo ba kgone go a dirisa.

Borradipolase ka tshwaragano le bothata jo bongwe ba bolwetse bo bo tshwanetseng thata jwa foot and mouth disease, kopa tsweetswe lo beye diphologolo tsa nyena mo dikampeng, ka ke batla go isa kgomo ya me kwa ngakeng, gore e tlhatlhobiwe, e se tshele tsa lona. Ka tsweetswe ke a kopa.

Go le gantsi, batho ba ba thapiwang mo dipolaseng, ke batho ba ba nang le kitso, ga se mang le mang a ka thapang motho yo a sa itseng tiro. Mme ka seno, seo se nolofatsa mmereko thata wa molemirui, gore a itse gore motho a mo thapileng, a ka se itsenye mo kotsing epe.

Pele ga o ka jala dijalo mo mmung, o tshwanetse go netefatsa gore mmu , o a o tshepa ebile o o tshetse dinotsha, dikhemikhale tsa teng, di feletse. Mme ka seo, se go thusa gore dijalo tsa gago di gole ka bonako, ebile o se latlhegelwe ke temo ya gago, mme o tshwanetse gape go netefatsa gore o na le metsi mo o leng teng, ka nako tsotlhe, gore a kgone go nosa dijalo tseo, di bone metsi ka nako.

Matamo a botlhokwa thata. Mo tikologong ya me a teng, mme seno se thusa thata barui ka gore, fa o sena metsi, o kgona go isa diphologolo tsa gago kwa letamong dinwe metsi. Ka moo, re a itse gore metsi a letamo, ke metsi a dulang sebaka se le se telele thata.

Go le gantsi o tshwanetse go sireletsa mo o jetseng teng ka dilwana, gore disenyi di se atemele ka gonne, go le gantsi o kgona go bona batho ba beile di-Checkers mo tuin-ing ya bona mo ba jetseng dijwalo teng, mme seo se dira gore disenyi di le dintsi di se atumele ka gonne di tshaba mmala ono.

Go le gantsi fa o tla go ela tlhoko dilo di fetogile thata mo segompienong, ga go sa tshwana le bogologolo. Mo nakong e re leng mo go yone, batho ba le bantsi ba dirisa thekenoloji, mme seo se nolofatsa botshelo jwa bona thata le tiro ya bona.

Matlalo a diphologolo nako tse dingwe ga a siama, a kgona go foufatsa motho, jaaka . Mmutlwa letlalo la teng ga le a siama, le kgona go tsena mo matlhong wa se tlhole o bona, ka jalo matlalo a diphologolo a kotsi thata.